Lefapha la le tshwanetse gore le beye bagodi pele, ba ka dira jaana ka gore mmoki wa ko tleliniking a tle ko ntlong ya bogodi go na le gore bone ba tswe ba ye tleliniking.

Go botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa e seng gore ba isiwe ko dintlong tsa bagodi ka gore bagodi fa ba na le ba lelapa la bone ba dula ba itumetse, ba dula ba le right-e, le gone ga ba le gaufi le go tlhokafala, ba tlhokafala ba itumetse, jaanong ga ba le ko dintlong tsa bagodi ba na le gore ba ikutlwe nka re ga go na motho o ba kgathalang.

Batho ba lebeletse gore batsofe ba dule ka fa gare ga ntlo ba se ke ba tswela kwa straat-eng ba se ke ba etela ditsala tsa bone, jaanong nna ke nagana gore batsofe di tshwanetse ba phele jaaka ba ne ba phela fa e ne e le bašwa, ka gonne gore ba se ka dula ko ntlong e be ba ikutlwa e kete a gona ope o mo kgathalelang.

Ka go nne setso se re bolelela gore re tshwanetse, re tshwanetse ke go tlhokomela batsofe. Bašwa tshwanetse ba tlhokomele batsofe, e dira gore bašwa ba ikutlwe e kete ga ba na maphelo fa ba tswa ko ba tswang teng, ko mosebetsing kapa kae tshwanetse ba phakise ba tle ko ntlong ka bonako gore ba tle tlhokomela batsofe.

Ke akanya gore lelapa le setšhaba ba na le seabe se segolo mo go tlameleng batsofe ka gonne ke bone ba dulang le batsofe ba tshwanetseng gore ba tlhokomele batsofe. Ga ke itse go le gantsi gore e farologana jang go ya ka ditso.

Mo tikologong ya me, ga go na ditirelo tse dintsi mo go tlamelwang bagodi a go na le e le nngwe.

Kwa go tlhokomelwang bagodi ke kwa ntlong ya batsofe kgotsa ko ditleliniking, ebile tse, di ba thusa thata, di ba thusa ka go ba fa meriana ya bone fa e le gore tshwanetse ba nwe meriana, o ba thusa ka gore ba fa dijo tse di ba nayang maatla mo mmeleng wa bone. Mafelo a mangwe a duelwa empa mafelo a mangwe ga a duelwe.

Thulaganyo ya puso ya gone jaanong e dira dilo di nne bonolo for batsofe, ka gore batsofe ba gone gore ba kry-e dijo ka yone madi a ba wa kry-ang go tswa go puso, ba se ke ba lebelela ditlogolo gore ba ba fe ba ba neye sengwe.

Ga ke akanye gore phenšene ya puso e ama boleng jwa botshelo jwa batsofe ka gonne ga go na ope o itseng gore o tlo tlhokafala .

Fa o na le mengwaga e le masome a marataro o ya kwa SASSA o ile go dira kopo ya go bona phenšene ya puso ebile ba tla go thusa.

Phenšene ya puso e ba thusa thata batsofe le batho ba ba ba tlhokomelang ka gonne pension-e eo o thole gore ga go na mongwe o berekang kwa ntlong and-e pension eo ke yona fela madi ba ba lelapa ba nang le yone ba ka kgona gore ba reke dijo ba rekele motsofe le moriana.

O amogela phenšene fa o na le masome a marataro. E akanya gore ba kgethile dingwaga tse ka gore fa o bereka kwa pusong o ya phenšheneng ka tsone dingwaga tseo tsa bo masomerataro go ya go masome a marataro tlhano.

Gore batsofe ba kgone gore ba ye dipetlele, tshwanetse puso e ba beye pele ba ntshe di-ambulance tse tlo kgona go ba isang dipetlele ka bonako.

Puso e tshwanetse gore e ntshe di-ambulance tse tlo fitlhelang batsofe ka bonako, ebile puso e tshwanetse gore e thuse batho ba tlhokomelang batsofe gore ba kgone ba be le madi a a lekaneng gore ba kry-e koloi e tlo ba isang dipetlele fa e le gore ga ba kgone go ntsha di-ambulance.

Mo ke dulang teng ko teng clinic e gaufi, ebile batsofe ga ba sokole go fitlhela tleliniki, ebile tliliniki e ntsha batho e ntsha mooki o kgona gore a etele batsofe ba e le gore ga ba kgone go fitlhela tleliniki.

Go botlhokwa ka tota gore ditleliniki tse di tsamayang di fitlhelele batho ba ko mekhukhung ka gonne batho ba kwa mekhukhung o kry-e gore mekhukhu e kgakala le tleliniki ebile batho ba teng ga ba na madi a go palama di thekesi kgotsa o kry-e gore batsofe ba teng ba sokola ga ba itse go tsamaya.

Malwetse a o kgonang go bona kalafi kwa tleliniking ke malwetse a a e leng gore a se ntho e kgolo go tshwana le go kry-a treatment-e ya HIV le TB o kgona gore o kry-e ditlhare fa o tshwerwe ke flu, o kgona gore o kry-e ditlhare for ga o kula o sa itse gore o tshwerwe ke eng. Fa e le gore ke ntho e e serious tota go tshwana le gore o opa madi, o a opa ba tla go fa lekwalo la go ya kwa sepetlele.